ya diaparo tse re di aparang mo setsong ke makgabe le metlokolo, ka jalo mo dingwageng tseno go fetogile re apara diaparo tse tsa sešweng marukgu, mesese.

Ke moaparo wa makgabe, ka gonne o tla fitlhela bo mme ba le bantle ga ba apere moaparo o wa setso.

Ee ke nagana gore ke tsone tse di rotloetsang bašwa gore ba apare bokhutshwane, ba ntshe nama, matsele ko ntle mo diaparong tsa sešweng.

Ntsha ka mebala ka gonne ditso di na le mebala ya tsone, jaaka baSotho ba na le mebala e be e aparang ga mmogo le baTswana ba na le mebala e be e aparang maXhosa jalo le jalo.

Ntsi mo setsong sa baTswana o tshwanetse ba apare khiba, kana mesese or-e tsone dikete go bontsha gore ba nyetswe seo se bontsha tlotlo.

Tsela la tlhago wool-u le gaisa mo tse di phodileng le fa le apara diaparo tse di tshwanang le dikobo tsa bogosi le matlhoko a siamisa. lesea le le mebala-bala le dipaterone tse dintle lebaka, gore di nne nako e telele, lesela le le mebala-bala le bontsha botaki. Maina a meaparo ya setso e ke itseng leteisi le makgabe.

Diaparo tsa basadi ke karolo e botlhokwa ya go boloka le go tlhomamisa setso sa Setswana, di thusa go tsweletsa boitshepo le ponalo ya setso mo motseng le mo meletlong.

Ke di lebelela e le dilo di le pedi tse di farologaneng, ga ke bone di ka tshela mmogo mo nakong ya segompieno.

Diaparo tsa setso di bontsha setso di godisa boitshwaro, mme di thusa go boloka ngwao ya setso e e tsweletseng mo malapeng le mo meletlong e e farologaneng.

Fashion-e segompieno le go lekalekana le basadi le banna, mo mabenkeleng diaparo tsa bana kgotsa tsa basadi di kgethegile ka mebala le sebopego, mme go ne go na le diaparo tse di lekanang go dirisiwa ke bobedi basadi le banna. Fashion ya segompieno e thusa go rotloetsa go lekalekana ka gore e fa banna le basadi tšhono ya go apara diaparo tse di tshwanang kgotsa tse di nang le mebala e e tshwanang.

Ditiragalo tsa hisetori loago le ikonomi di ama mebala sebopego le ponalo ya diaparo tsa basadi ka tsela e e bontshang setso, boitshwaro le maemo a botshelo.

Batlhami ba fashion-e ba tsenya dipaterone, mebala le dikobo tsa setso mo diaparong tsa segompieno. Seno se bontsha tlhompo le go amogela ngwaoboswa ba se kopantsha le mekgwa ya segompieno le maemo a gompieno. Go tsaya dilo tsa setso ka dikgoka mo fashion-eng go kaya go boloka setso, go rotloetsa boitshwaro le go tlhoma tlhompo mo mekgweng ya moTswana le ngwao ya boswa mo botshelong jwa letsatsi le letsatsi.

Diaparo tsa setso tsa basadi tse e leng tsa tlhalosiwa sešwa ke seshweshwe, mosese, kana sekete di fetotswe ka sebopego le bo leele jo bo tshwanetseng go aparwa kwa tirong kgotsa mo setsong sa segompieno. Leteisi le fetotswe mebala e e rategang le ditsela tse di botlhofu apara 'tsatsi le letsatsi. Ditlhako tsa setso di kopantswe le setaele sa segompieno tse di tlhophilweng go tsenela dikopano kgotsa tiriso ya letsatsi le letsatsi.